Ho ya ka pono ya ka, haeba mmuso o ka fa batho bohle palasi. O na le menyetla e mengata eo hore ba ka atleha e ho lema. Empa ho bohlokwa ho hlokomela hore ho hloka tsebo, boiteko le thepa ho lema katlehong.

Ee, ke bohlokwa haholo hore mohai o mong le o mong a ikamanye le melao e mmuso mabapi le moputso o tlase o basebetsi ba temo. Ho latela melao eo, moputso o tlase wa basebetsi ba temo o beha ke mmuso. Mme o fetoha nako le nako. Ho bohlokwa ho etsa bo nnete ba hore ho patala basebetsi ba hao bonyane moputso o tlase o behilweng ke molao. Bakeng sa ho tseba hantle hore na o lokela ho patala basebetsi ba hao bokae ka hora. O lokela ho sheba melao eo moraorao e meputso o tla siiwa basebetsi ba temo eo ileng ke Lefapha la Basebetsi.

Ho ba le naha e ya hao ho fana ka monyetla wa ho laola tshebediso ya mobu le ho etsa diqeto mabapi le temo. Sena se ka etsa hore batho ba itshepe ba tshepise tabeng ya bitso dijo. Ka ho lema dijalo tse fapaneng le ho raisa diphoofolo. Ho fokotsa ho itshetleha ka mehlodi kantle ho phaella mooki. Ho ba le naha e kgathalekgang. Lemang dijo tse fapaneng hore bana ba kgone ho fumana dijo tse nepahetseng.